Ke kile ka dirisa lengana fa ke ne ke tshwere ke tlhago kgotsa phatlha ya mpa. Ke ile ka apela ka metsi ka le nwa mme ka fola ka bonako. Lengana ke setlhare, setso se se thusang go fedisa malwetsi a mpa le go tsosolosa mmele. Ee, nka rotloetsa batho ba bangwe ba ba nang le bolwetse jo bo tshwanang go se dirisa. Ba ka se fitlhelwa kwa mebileng mo matlong a borai kgotsa ba se jala mo malapeng a bona.

Go tila tiriso ya madi a mantsi, reka melemo e e tlhokegang fela le dirisa ditleliniki tsa mahala, go nna le madi a melemo go thusa ka kalafi ya potlako fa bolwetsi bo tla ka .

Go ba tshegetsa ka lorato, go ba akaretsa mo ditirong le go ba reetsa go ka dira gore ba ikutlwe ba amogetswe, gape o ba naye ditšhono tse di lekanang go botlhokwa.

Nka kgothaletsa puso go oketsa palo ya badiri ba tsa kalafi, go rulaganya dithuto tse di oketsegileng tsa botsogo le go ntšhafatsa meputso le maemo a tiro kgothatsa ba le bantsi go tsena mo tirong, gape go dirisa thekenoloji jaaka dipuisano ka maranyane go ka fokotsa kgatelelo mo tleliniking.

Ee, balwetsi le ba losika ba ka nna le seabe se se botlhokwa ka go tlhalosa mathata a ba kopanang le one. Go naya dikgopolo tse di ka tokafatsang ditsela tsa tlhokomelo le go rotloetsa puso le ditsela tsa botsogo go reetsa ba ba amogelang ditirelo. Fa ba akarediwa diphetogo di nna tse di amang botshelo jwa bone ka botlalo.

Ee, batho ba bantsi ba dirisa ditlhare tsa setso go thusa masea. Kwa go rona re tle re dirise lengana, moroto wa podi le nosetso. Lengana le a apeiwa go thibela bolwetsi le go kokobetsa botlhoko, moroto wa podi o dirisiwa go tlhatswa lesea go le sireletsa mo moweng e e bosula mme nosetso o tshwara mo ntlong go emela tshireletso potso ya lelapa. Ditlhare tseno di dirisiwa ka tumelo ya setso go botsogo jo bo botoka.

Thulaganyo ya go fepa bana kwa sekolong e nthusitse ka go nkgothatsa go ya kwa sekolong ka metlha, ya ntlamela dijo tse di molemo mme ya ntlhabolola mo thutong. Seo se dirile gore ke nne le maikaelelo le go ipakanyetsa mo botshelong.

Dingaka tsa setso le tsa segompieno di ka dirisana ka go buisana, go ithutanang le go lekola kalafi mmogo go netefatsa polokesego le bokgoni jwa tsone pele di dirisiwa mo balwetsing.

Fa ngwana a tshwerwe ke mmokwane thuso e simololwa ka go tsaya nako ya go ya tleliniking ka bonako. Kwa tleliniking ngwana o tlhatlhobiwa ke wa botsogo, ba mo naya melemo e e maleba le kgakololo ya kalafi go latela ditaelo tsa ngaka le go tlisa ngwana ka metlha ya go sala morago go thusa go fola sentle.

Dikgwebo tse dikgolo di akaretsa go tlhoka mafelo a a lekaneng le tlotlo ya maikutlo le seriti sa bone. Dithulaganyo tsa boitekanelo di ka thusa ka go ba naya kalafi ya mmele le tlhaloganyo, go ba reetsa le go ba tshegetsa go aga botshelo gape ka seriti le maatla.

Ditlamorago tsa nako e telele di ka akaretsa go fokotsega ga boleng jwa tlhokomelo, go letela lobaka lo lo leele le go lapa ga badiri ba botsogo. Re ka di thibela ka go oketsa palo ya badiri, go aga dikokelo tse dingwe le go dirisa thekenoloji go laola diphetogo ka botswerere.

Go botlhokwa thata gore ditleliniki tse di tsamayang di fitlhele kwa mekhukhung ka gonne batho ba ba nnang koo gantsi ba sena phitlhelelo e e bonolo ya ditirelo tsa boitekanelo. Ka ntlha ya bonnye jwa dipalamo le diphologolo, go ya bo kgakala ka go fitlha kokelwaneng go ka nna kotsi kgotsa bo sa kgone gotlhelele. Fa ditleliniki di etela mekhukhu di thusa go bona malwetsi ka bonako go neela kalafi le go ruta batho ka tlhokomelo ya botsogo. Seo se fokotsa bolwetsi se tokafatsaa maphelo le go lekalekanya ditšhono mo baaging botlhe.

Tirisanommogo e ka thusa balwetse ka go ba naya tlhokomelo e e akaretsang, e e rulagantsweng sentle le e e tswelelang pele segolobogolo ba ba nang le malwetse a a sa foleng le ba ba batlang kalafi e e farologaneng.

Thekenoloji e ka dirisiwa gore kopa di-department ka online e go buisana le dingaka ka video call-o le go boloka dintlha tsa balwetsi sentle, go fokotsa tlala kwa dikokelong.

Batho ba ba nang le bogole ba ka tshegediwa ka go ba naya dipalamo tse di amegang, didiriswa tsa thuso, mafelo a tsenelelang le ditšhono tsa tiro le thuto tshela botshelo jo bo ikemetseng.

Batho ba ka ikwadisetsa dipolokelo tsa kalafi, ba dirisa ditirelo tsa puso le go tlhokomela botsogo jwa bone go sa le gale. Ditshenyegelo tse ba ka di duelang ka bo wena di akaretsa ditlhare di le ditlhatlhobo tse di kgethegileng.

Fa o na le molelo tswaya bonako, bitsa thuso le tswalela molelo fa o tswa. O seke wa leka go o tima, wa boela mo ntlung kgotsa wa fitlha, tswaya mo ntlung ka bonako o ise o boloke.

Fa mosadi a na le lebolelamading o tshwanetse go ya kokelowaneng, a latele kalafi le go itlhokomela. Fa a sena go belega o tshwanetse go ikhutsa, a je sentle, a anyise ngwana le go leba ngaka fa go tlhokega.

Go dirisiwa di-password-e, difaele tse di sireletsegileng le maikano a sephiri go boloka tshedimosetso ya balwetsi e le sephiri.

Matshwao a akaretsa go tlhoka boroko, go itlhophela, go fetsa nako e ntsi o hutsafetse, diphetogo mo maitsholong le go akanya ka go ipolaya.

Melemo ya tlhwatlhwa e e kwa godimo e ama batho ba ba humanegileng ka go ba thusa go bona thuso ka nako. Go fokotsa go tlhoka melemo le go ba thusa ka ditirelo tsa botsogo, melemo e e rekisiwang go fokotsa dikgwetlho le go netefatsa pholo e e senang dikgwetlho.